Go ya ka nna, metshameko eno ya kgaisano e kgona go ntsha bodutu, e kgona le go ka go lebatsa ka mathata a gago, mme kwa bofelong o tlile go ithuta sengwe.

Eya, go ya ka nna, go ba le metshameko mo megaleng go fokoditse go tshameka ka namana ka gore bana ba le bantsi ba bona e le botoka gore ba kgotlhe difounu tsa bone .

Motshameko yo e leng gore o na le kgaiso e e tsenelletseng, ebile e leng gore go batla gore o dirise tlhaloganyo ya gago, ke motshameko wa chess. E na le di-tournament-e tse kgolo, tse e leng gore batho ba tloga kgutlo tse nne tsa lefatshe, ba tlile go gaisana ka ona motshameko o, ebile o ka thopa madi a le a mantsi.

Didiriswa tse, ke tshupo ya gore thekenoloji e tswa kgole bo kanang-kang. Ka tsone di diriswa tse tsa metshameko, motho yo a leng fa nageng ya South.

Seo nna ke se ratang ka metshameko eo, ke gore o ka e tshameka ka nako e nngwe le e nngwe e o batlang ka gore e gona mo megaleng ya gago. Sengwe se ke se ratang ke gore o kgona go phadisana le batho ba bangwe ba se teng mo thoko ga gago, mme seo se dira gore o etse ditsala tse dintšha, o etse le bo.

Fa o batla go tshameka metshameko mo inthaneteng, o tlile go tlhoka Wi-Fi, ke yona e leng gore e tlile go letlela gore o tshameke metshameko eo. Fa o sena Wi-Fi, o tshwanetse ke go reka data gore o kgone go tshameka metshameko mo inthaneteng. Metshameko e ke e itseng mo inthaneteng e e tumileng, ya mathomo ke motshameko wa kgwele ya dinao o o bidiwang Fever. Ya bobedi ke kgwele ya diatla, ya kwa Ameria e e bidiwang Basketball Two K, ya mafelo ke motshameko wa go thuntshana wa masole, ona o bidiwa Call of Duty Mobile, ke ona o o tummeng go di gaisa.

Fa o tshameka metshameko ya mo inthanete o sa ikhutse, o tlile go ba le mathata a matlho ka gore o tla be o lebelletse mogala wa gago nako e telele, mme matlho a gago ga kereye nako ya go ikhutsa, a tlile go felletsa a ba botlhoko. Motshameko o ke o ratang mo inthanete ke wa Free Fire. Free Fire ke motshameko wa go thuntshana wa masole jaaka wa Call of Duty Mobile.

Metshameko wa inthanete e tlhoka data gore e dire ka gore fa o tshameka le batho ba bangwe kwa dinageng tse dingwe, le tshwanetse gore e be e le gore le bona motshameko o ka nako e le nngwe, gore le fa o ka emisa motshameko, o seke wa ama motho yo o gaisanang.

Lobaka le lo irang gore batho ba le ba bantsi ba tshameke metshameko ya inthanete bosigo, ke gore gantsi bosigo inthanete ga e dirisiwe ke batho ba bantsi ka fao, fa o tshameka motshameko bosiu, network-e ya gona ga e sokodise ebile o kgona go tshameka monate ka ntle le go ba le matsapa a network. Fa o batla go reka data ya tlhwatlhwa ya kwa godimo.